Eya, budget ya sekolo e dumellana bana ho ja dijo tse nang le phepo. Hobane le ha ba pheha ha ba sebedise dinoko tse ngata, ke letswai le tse mmalwa feela. Tse lokileng seng tse nang le dintho tsa technology, ke tsa nature feela.

Ke ile ka sebedisa dintho tsa setso hore ke ikutlwe ke le betere. Hoo ya nthusa haholo, ya re ha se ke kgutlela kliniking ha ba mpha tse tsa bona le tsona ke a di nwa. Ke a fola ho fola.

Di-clinic-i di thusitse da bulwa hora tse mashome a mabedi le metso e mene. Hobane di ile da etsa hore setjhaba se kgone ho ya di-clinic-ing ka nako enngwe le enngwe ha ba thole hore ba na le bolwetsi. Seo se entse bophelo bo be bobebe haholo.

Ho ya ka motho hore tumelo ya hae e hokae hore a kgolwe seo a se jwetswang ke ke dingaka tsa setso, hore motho oo a ka bolawa ke eng. Haholo batho ba kgolang ho dingaka tsa setso ke bona ba kgolwang hore taba eo ba e boleletsweng ke nnete. Mme ba ba etsa seo dingaka di ba bolellang hore ba se etse.

Ntho ya pele ke hore batsofe ke batho ba nwang meriana. Ke hore mehla ena, o dule o etsa bo nnete ba re ba nwa meriana ya bona, le hore hape ba ja hantle. Tse ding ke tsa hore le ba rute hore ba otlolle mmele ka ho tsamaya kapa ka ho etsa tse ding tse tlo etsang hore ba seke ba dula ba dutse fatshe.

Le leng la mananeo ao ke a tsebang ke ya I didn't know about I was pregnant, haholo a thusa ka hore batho ba bomme ho be na le di-sign tse ba di bonang hore kapo mmele wa bona o ba jwetsang ha ba le mmeleng. Hore ba seka ho ignora hape enngwe ke e nngwe ya bana hore bana ha ba le batjha, ba hlokomelwa ka tsela e jwang. Mme bana ha ba tlameha ba nwe metsi. Hobaneng letswele la bona, lebese le ba le nwang, le tswalletsweng already le na le metsi.

Hobane moruo wa naha o so phahame, nka bona ko o rekile moriana oo, hobane tlabe bang nrekisetsa ona ka theko e fatshe e seng e tshwanang le ya mabenkeleng e phahameng.

Tse ka etsang hore di-clinic tse tsamayang di thuse, batho ke hore ba thuse batho ka tsela tsohle kaofela. Hobane ho na le tse etswang le tse sa etsweng. Jwalo ka ha batho ba batla ho tlo prevent-a mo boholo di- clinic tsena tse tsamayang ha ba tshwere diente tseo tsa ho prevent-a. Mme hape di-clinic tse tse tsamayang ha di kgone ho fa batho treatment-e tsa bona tse tshwanang le tsa bo HIV botswekere le tse ding tsa di-sick-i tse kgolo.

Jwalo ka ha le sehla seo, bashemane ba bangata ba thabeng ya bolla. Mora wa hao o tla ho wena a o hlalosetse hore o na le kgahleho le yena ho ya thabeng lebollong. O kgahlano le sena. Hobane dithabeng ha ho sa bolokehile haholo, mme motho a ka etsahala hore a seke a kgutla ebe o hlokahalletse thabeng moo.

Hona tjena ha hona ntho e thusang jwalo ka di-social media. Mme hape le hona ke potlako kapa ke tsela e potlakileng ya hore dintho di ka tsejwa ke batho ba lefatshe kaofela. Hore ho sebediswe di-social media.

Ka nako enngwe hore o kene dintho di-case tse ngata. Mme jwale ha di kgone ho a hohle ho solveya ka nako e one. Nako enngwe o be lehlohonolo hore nako o letsitseng, ha hona tse ngata tse keneng di-call, tse hlokang thuso. Mme o bo thusahala ka potlako.

Borakgwebo ba ke ba bonang ditliliniking haholo ke ba rekisang dinomaphodi le mazimba hore re snack-e jwalo ka batho ha ntse re le clinic-ing.

Ke tlo mo hlalosetsa ke mo bolelle hore dintho tse hlokahalang hore a a alafwe di sepetleleng se seholo. Mona clinic-ing ha rena tsona.

Nka mo bolella hore tsena tsa sekgowa di thibela pelehi ka potlako, mme tse ding ke hore, feela ba itshirelletse le di-sick-ing, eseng pelehing feela.

Ke tseba ho kapa ha motho a nang le nyoko. Ke enngwe ya dintho tsa setso tse sebediswang. Hore o thuseho kapa hore o ntshe ditshila tse kareng, mmele wa hao o di ntshe ka molomo kapa ho peita.

Kotsi eo nkileng ka ba ka hara yona ke ha ne ke palame baesekele, mme ne ke jahile haholo. Mme moo ke le batla ho e theoha ke sa e emisa. Kganthi ho e theoweng wa ka ke tla hata hampe. Yaba ke a wa ke lemala lengwele le matsohong.

Bana ba lokela ho ja dijo tse nang le dintho tse ba tlisang mmele ya bona jwalo ka lebese, mahe, borotho bo sootho, fish-i le nama ya kgoho hore ba hole ba na le mmele o tsitsitseng, eseng o fokolang.

Le batho ba tsofetseng ba utlwa ka tsela eo batjha le bona ba ikutlwang ka yona.

Nka mo bolella hore a dule a sebedisa dikgohlopo hore a itshireletse ho mosadi wa hae. Mme le hore mosadi wa hae ngwana a se ke ba kenwa ke kokwanahloko ena ya HIV le hore a jwetse mosadi a hle a ye clinic-ing hore ba tlo kgona ho mo thusa hore kokwana ena e sekebe ya kena ngwaneng.

Eya, ho wa thusa haholonyana hona jwale. Ha re le batjha hore re nne re lebale meetlo, re hopole meetlo ya rona ya Sesotho kapo e re leng ho yona. Ho jwetswa hore o madimabe ha se tsela e ntle haholo. Mme o na le o tlo ipotsa hore wena ebe bothata ke eng. Ho tloha moo, o tla bolellwa hore o tlameha o lo hlatsuwa nokeng hore o bule tsela tsa hao. Tse ding ho batho ba bang, di ya ba sebeletsa ho batho ba bang, ha di ba sebeletse ho ya ka hore motho yena o kgolwa ho eng.

Ke tseba a e bitswang tswekere, kankere, HIV le high blood-e.

Mme dipidisi tsena o nrommeng tsona di bitsa haholo. Ke nne ke di reke kapo ke di tlohelle?

Nka mo bolella ka mokgo ARV e sebetsang ka teng. Mme ke mo bontshe le batho ba enwang hore bona mmele ya bona e hantle ha e fokole fokole. Mme ke mo jwetse hore a ka nna enwa ele two, meriana ena ya setso le ya sekgowa hore a bone hore ya sebedisana mmoho na.

Ke dijo tse nang le letswai kapa tsona di noko tsena tse ngata, kapa ke dijo tse mafura haholo le dijo le dintwa tse tshwanang le bo coke-u. Ho batlela motho, a nwe di-juice feela ho tloha moo a se ka ja le dijo tse mafura tsena re reng di-junk food.

Ha ke tsebe haholo ka sena empa nka eletsa batho hore ha ba batla meriana ba ye di-chemist-ing, dipetlele kapa ditliliniking, ba seke ba reka ho batho feela seterateng.

Ka tla ka dula clinic-ing. Ke dutse diora tse kabang tharo hore ke be ke thole thuso. Ka nako eo ke fihlile hoseng ka seven. Ke thusuwe ka nako ya bo leshome ho ya bo leshome le motso o le mong.

Ke le bitsitse kopanong ena hore ke tlo le jwetsa hantle ka taba ena ya metsi le motlakase. Hobane jwale e se le nako e telele re di hloka ntho tsenana, jwale batsofe ba rona lekweisheneng mona ha ba kgone ho nwa dipidisi tsa bona hore ba kgone ho thola matla. Ekaba ke eng eo re ka e etsang jwalo ka setjhaba?

Eya, ho wa hlokeha hore ba nwe meriana ya bona ya HIV and AIDS. Hobane e thusa masole a yona a mmele hore e lwantshe kokwanahloko ena ba nang le yona.